Mo setsong sa me sa Setswana re apara makgabe, matlalo le dibaga. Mme gona jaanong jaana go fetogile le dingwaga ka gore re apara lesela.

Eya, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka di-conference le emeng gape.

Moaparo wa setso wa basadi o e leng gore o montle ke nagana gore ke wa setso sa ma-Zulu. Ka gore ma-Zulu a dirisa mebala mo moaparong wa bone wa setso. Mme mebala ke yone e bontshang le go supetsa gore re ma-Aforika Borwa.

Ke nahana gore moaparo wa ma-Zulu le ma-Xhosa o ka tswa e le ona o o rotloetsang basadi gore ba apare diaparo tse dikhutshwane ka gore ga e le gore setso sa go tlotla o apere dilo tse dikhutshwane. Go rela gore ga o kake wa palelwa ke go tlotliwa fa o apara dilo tse dikhutshwane gompieno.

Ditso tse di farologaneng di na le dibaga le diaparo le dilwana tsa tsone. mo setswaneng fa o le khutshane o tšhwanetse ke go rwala sebaka se se sweu le se , mme seo se bontsha gore o motswana tota. Mme dilo tse di na le seabe se segolo ka gore di dira gore o nne le boitshupo jwa gore o wela kwa , le gore o na le ditumelo tsa mofuta amang go ya ka setso sa gago.

Mosadi fa fetsa go nyalwa o tshwanetse ke go simolola go apara moaparo o thibang moriri magetleng le mangwele a gage. Mme go le gantsi go apariwa moaparo o tshwanang le bo eleng gore e telele e fitlha ko mangoleng le lesela le le magapetla le tuku.

Diaparo tsa Setswana di na le lesela mme lesela la teng le bidiwa leteisi mo segompienong, mme moaparo wa Setswana o fetogile mo eleng gore gompieno go apariwa seshweshwe, khiba, mosese le dibaga tsa Setswana.

Ke nagana gore ke kamano e siameng ka gore ga e le gore o mosadi, mme o apere diaparo tsa setso go dira gore go nne le tlotlo kgotsa tlhompho mo basading.

Ke nagana gore di ka tšhela mmogo ka gore di tlile go dira gore re kgone go gopola se re leng sone le ko re tswang ko teng re le batho ba setso.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi gore ba tshwanetse ke go itlotla ka moaparo wa bone. Mme diaparo tsa setso ke tsone fela tse di ka boloka ngwaoboswa ya rona gore ga o di apere re kgone go bona gore o mang.

Ke akanya gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa le go lekalekana ga basadi le banna. Ka gore seo se akaretsa basadi le go bafa tšhono ya gore ba itlhophele se ba se ratang le se ba ka ratang go se apara, mme se gape se thuba le kgopolo e sa siamang kgatlhanong le banna le basadi.

Ditiragalo tsa hisetori diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di ile di a ama tsela e basadi ba aparang ka yone. Ka gore moaparo wa bone o ile wa fetoga mme le jaanong santsane o fetoga sekai basadi ba nineteen eighty ba ne ba apara se se bidiwang di-crop top. Mme gona jaanong jaana ke twenty twenty five go santse go apariwa di-crop top, mme maemo a ikonomi a tlhotlheletsa basadi gore ba tshwanetse ke go apara moaparo wa tlhotlhwa tse di kwa tlase.

Ba tsenya dibaga mo letseleng kgotsa ba taka masela le moaparo ka enke go supetsa mokwalo wa ngwao kgotsa wa setso mo fashion-eng mme sena se ka ya gore bontsha gore setso sa rona se tshwanetse go re mamarela jaaka batho.

Ke nagana gore mo setsong sa Setswana ke khiba. Ka gore khiba gone jaanong jaana ga e sa le telele mme e khutshwane ebile e ntsha le mabele gore e kgone go basadi.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditlwaelo tsa loago le ditsholofelo tsa bontle jwa bone, ka gonne diaparo tsa bone gantsi di tlhotlhelediwa ke tseo le histori. Gantsi diaparo tsa basadi di tsamaisana le ditekanyetso tsa bontle jwa setso mme diaparo tsa bone di diretswe go supa sesadi.

Fashion-e ka dirisiwa thata mo setšhabeng go tlhotlheletsa tekano ya banna le basadi mo setšhabeng, mme gape e ka rotloetswa go dirisa bonnye jwa dilo tse nngwe re ba na le tsone go ka go ka le go simolola sengwe. Mme gape e ka tsaya basadi le batho ba ba kgapetsweng kwa thoko go ba neela lentswe ka thoko ya fashion.

Dilo tse di ka bakang dikgotlhang ke nagana gore ke polotiki e leng teng mo ditsong tsa rona. Gape le maemo a leng teng a ikonomi a e leng gore ga a siama mo setšhabeng sa rona.